Mohlolohadi, ke ke mosadi, ya hlokahalletsweng ke monna. Mme kgutsana, ke ngwana ya seng a hlokahelletswe ke batswadi ba le babedi.

Ee, ke ile ka kopana le content creator, e phehang dijo tsa setso ka tsela ya se jwale jwale. O ne a pheha moroho wa dinawa. O ne a etsa hore ho shebahale fancy, ka lentswe lena la senyesemane. Ka ho eketsa ka di-spice tsa hae tse fapaneng. Le ho etsa plate-eng e ntle hore dijo tsa hae di hohele mahlo. O na etsa video e bontshang, ka moo a phehang ka teng. A sebedisa le mmino o monate, e leng se seng se etsuwang di-social media-eng.

Ee, Morena o phoso tabeng ena. Hobane, molao ile wa bewa hore motho o fuwa setsha ha ele hore o holetse moo, kapo hona o dulang moo, kapa hona ke e mong wa leloko la batho ba dulang moo. Hore re tsebe hore motse wa rona ke motse wa batho ba dulang mona fela. Ha se motse wa batho ba tswang kantle. Ka hoo Morena o phoso ka ho etsa seo.

Ke bona nthwena e ka rarolleha ha batswadi bana ba babedi ba arohaneng. Ba ka, ba ka kenya batho ba baholo tabeng ena nang. Mme taba ena nang, ya dula fatshe le batho ba baholo. Ha ba ntse ba bua hore mang o tlametse ho etsa eng. Batho ba baholo be ba rarolla taba ena hore na, ke mang a tlametseng ho etsa eng, ke mang ya tlametse ho etsa eng. Hobane taba e sa rarollweng ke batho ba baholo, ha e felle feela. Ha e, ha se taba e tjhatsi. Ha se taba e nkang nako e kae. Empa neng ha e rarolotswe ke batho ba haholo. Batho ba baholo ba kene dipakeng, e kgona hore e e kgolo ka ka nako ka nepo. Dintho di be hantle bakeng sa bana kaofela.

Nakong ya hona jwale, meetlo e ntse e le bohlokwa. Hobane, ba bang ba batho ba ntse ba phela jwalo ka sekgalekgale. Le ha ba bang ba ntse ba phela jwalo ka nakong ena. Empa neng meetlo ke ntho e tlametse e latelwe, hore o phela sejwalejwale kapa sekgalekgale. Meetlo e tlametse e latelwe, hobane tse ding tsa ntho di a etsahala ha o motho a sa latele meetlo. O ka thola hore ngwana o ya kula, kapa ho etsahala eng. Ka hoo tlametse ho etswe mo moketjana nyana wa ho, wa ho bontsha badimo ba hao hore ngwana o sale teng, ba motshireletsi di nthong tsohle tsa di etsang. Ka hoo, ke nahana ke bona meetlo e ntse e le ntho e Tlametseng hore re nne re sale morao re ntse re le batho. Haholo holo batho ba Africa.

Dijo tsa rona, di re bontsha tumelo ya rona. Di re hopotsa melao ya Modimo. Di re hokahanya le ba leloko le ho hlompha mmele ya rona. Hoja ka tumelo, ke mokgwa wa ho phela ka boikanyetso le kgotso.

Ke rata mekete ya setso, ke ikutlwa ke thabile ha ke bapatsa. Kapa hona ke e mamela. Empaneng ha ke tsamaye hangata. Ho ba hobane ha se hangata mo tholang ho entswe mekete ya setso, nakong ya sejwalejwale. Setso sa rona se bohlokwa. Ha re sehlokomeleng, mme re rutaneng le ka sona batho beso.